Vadyondzisi va nga hlanganisa dyondzo ya swakudya eka kharikhulamu ya siku na siku hi tindlela leti landzelaka ku dyondzisa hi swakudya leswi hlayisaka rihanyo va nga dyondzisa vana hi nkoka wa ku dya swakudya leswi nga na ti vitamin timinerali ni matimba ya miri ku tirhisa swilo swa siku na siku tanihi swikombiso va nga tirhisa swakudya swo tala leswi vana va swi dyaka kumbe leswi kumekaka ekaya ku dyondzisa hi ku hambanisa ka swakudya swa ntumbuluko ni le swi endliweke hi swigwitsirisi ku hlanganisa dyondzo ya swakudya ni bindzu eka tidyondzo ta bindzu kumbe vadyondzisi va nga dyondzisa vana ku lunghisela swakudya hi ndlela leyi olovaka ni yo olova hi.

Loko Donald Trump a nga yimisa USAID leswi nga khumba titliliniki leti fambelanaka hi tindlela leti landzelaka ku heta ka timali ta mpfuno titliliniki leti fambelanaka fambanaka ti tirha ngopfu hi mali leyi humaka ehandle loko USAID yi yimisiwa ti nga pfumala ka mali yo tirhisa ku xava switirhisiwa swa rihanyo switirhisiwa swo endlela vanhu ntirho ni ku hakela vatirhi ku hunguteka ka ntirho wa rihanyo emingangeni ya le kule titliliniki leti fambelaka ti pfuna ngopfu emakaya lama nga riki na swibedhlele loko ti pfumaleka vanhu va nga sala va nga kumi rihanyo ra nkoka hilaha ku faneleke u andza ka mavabyi lama nga horiwiki hi nkarhi.

Swikolo swi nga endla swilo swo karhi ku khathalela swichudeni leswi nga na swi henhlo kumbe ti allergy hi nkarhi wa mphakelo wa mphakelo wa swakudya swa namuntlha ku tsarisa swichudeni leswi nga na swihenhlo xikolo xi fanele ku hlanganisa vuxokoxoko bya rihanyo ra swichudeni loko swi tsarisiwa ku katsa na ti allergy ta swakudya ku lulamisa swakudya leswi faneleke swichudeni leswi nga na ti allergy swifanele ku nyikiwa swakudya leswi lulamisekeke hi ku hambana leswaku swi papalata ku onhaka ka rihanyo ko dyondzisa vaendli va swakudya ni vatirhi vatirhi lava lunghiselelaka swakudya eku exikolweni va fanele ku dyondzisa hi swakudya leswi va nga kalaka swihenhlo.

Ku phamela vana swakudya leswi akaka miri i nkoka swinene hikokwalaho ka swivangelo swo tala leswi pfunaka ku tshamiseka ka rihanyo ra vona na nhluvuko wa vona na switsundzuxo swinharhu leswi u nga swi nyikaka swikolo mayelana na nkoka wa swakudya swo leha ku tshamiseka ka rihanyo ra miri swakudya leswi akaka miri swo fana na swakudya swo swo tala ti vitamin na timinerali swipfuneta ku yisa miri leswaku yi tshama yi ri na mphamelo na ku lwa na timhaka ta rihanyo tanihi kunyuhela ngopfu na timhaka ta mbilu ku pfuneta nhluvuko wa miehleketo na vutshila bya dyondzo swakudya swo tanihi hi ti vitamin so kumeka eka ntshungu wa swakudya swin'wana na swin'wana.

Xiyimo xa swibedhlele na titliliniki ematikoxikaya xi nga antswisa hi tindlela to hambanahambana leti endla leswaku rihanyo ri fikelela kahle eka vanhu hinkwavo, ku katsa ni ku lava tshamaka endhawini ta le kule. Leswi i swa nkoka ngopfu hikuva rihanyo ri fanele ku va ra wanuna na wansati lakulu ni lantsongo, la tshamaka adorobeni kumbe emakaya. Tindlela leti swi nga antswisaka ha tona ku va ka ni tliliniki to famba, vanhu va le matikoxikaya va nga pfuniwa hi ku va na titliliniki leti fambaka endhawini to hambanahambana. Titliliniki leti nga nyikiwa vuhlayiseki lebyi tsakisaka ku katsa nhlolo ku hi mavabyi, ku humelela timbamba pfuna vavasati lava nga le mirini ni swin'wana.

Ndzi ndzi ta vula leswaku a hinkwato titliliniki ta le matikoxikaya leti phakelaka vukorhokeri lebyi heleleke, naswona sweswo swi vangiwile hi swilo swo hambanahambana leswi vulekile eka ndlela yo kota ku phakela vukorhokeri lebyi. Leswi endlaka leswaku titliliniki ta le matikoxikaya ti nga phakeli vukorhokeri lebyi twalaka, ku pfumaleka ka vuhlayiseki lebyi ringaneke, ku pfumaleka ka switirhisiwa swa vudyondzisi na switirhisiwa swa vutshunguri, ku pfumaleka ka vatirhi va rihanyo lava ringaneke, ku tika ka ku fikelela titliliniki, vanhu van'wani va tshama etindhawini yo leha ngopfu kusuka eka tliliniki leswi endlaka leswaku va mhaka ya nkarhi na mali yo famba.

mirhi leyi lwisanaka na ntshikelelo wa mianakanyo Antidepressant, yi pfuna ngopfu eka vanhu lava hlaseriwaka hi mavabyi ya mianakanyo tani hi ku karhateka ngopfu, ku chava ngopfu na mavabyi man'wani ya miehleketo yi pfuna vanhu hi tindlela leti landzelaka. Yi lulamisa ntirho wa swichayachayani swa mianakanyo, mirhi leyi pfuna ku hlayisa mpimo wa swichayachayani swo tanihi serotonin, dopamine leswi swi nga kotaka ku, eku eku twisiseni na ku languteka ka swilo hi mianakanyo. Yi hunguta ku karhateka ngopfu ku chava, vanhu lava tshameke va hlaseriwa hi ku chava ngopfu ma nga va ni kurhula loko va tirhisa mirhi leyi, yi va pfuna ku tshama va rhuleke ni ku kota ku langutana na swilo swa siku na siku tani hi ku ya entirhweni, ku pfuna munhu loyi a tlhela ku kota ku endla ntirho na ku tiphina hi vutomi.

Hi ku vona ka mina miganga yi yi na xiave xa nkoka swinene eku hunguteni ka tingana leti rhendzeleleka vutshunguri byo hungutana, ku vilela, ku karhateka ngopfu, ku chava, ku tsongahatiwa ni swin'wana swa miehleketo leswi nga endliwa hi tindlela leti landzelaka. Ku dyondzisa vanhu hi swa vutshunguri bya miehleketo, miganga yi fanele ku nyika mahungu yo twala yo olova naswona ya ntiyiso hi mavabyi ya miehleketo, leswaku vanhu va swi tiva leswaku ku karhateka ku vilela ni ku tikuma u nga swi koti ku langutana na vutomi hi wexe a swi endli hi ku pfumaleka matimba, kambe i mavabyi lama tshungulekaka. Ku tirhisa vatirhi va miganga ni swikombiso swa kahle, ku endla leswaku vatshunguri byi fikelela ngopfu ku humelela hi ku tirhisa vukhongeri na ndhavuko.

Yi pfuneta mavabyi wa ti-Dementia leswaku va tshama va ri na ntirho wo olova wa ku teka mirhi hi nkarhi hinkwawo, i nkoka swinene hikuva swi tikela ku tsundzuxa, tsundzuka ku twisisa kumbe ku endla hi woxe. Tindlela leti landzelaka ti pfuna ku endla minkarhi ya mirhi yi olova, ku tirhisa swikhumbutelo swa nkarhi a nga veka alamu eka foni kumbe wachi ku tsundzuxa nkarhi wa mirhi. Xikombiso ku tirhisa app ya made safe leyi swi tsundzuxa leswi nkarhi wa mirhi hi mpfumawulo ni rungula ku tirhisa bokisi ra mirhi, ku kombisa mirhi hi ndlela yo olova ni yo vonaka, ku tirhisa swifananiso kumbe mepe u komba nkarhi na ndlela yo teka mirhi, ku koxa ndyangu kumbe muhlayisi, ku vulavula na dokodela hi hlawuleko ya mirhi.

Ina vutshunguri bya rihanyo ra mianakanyo byi nga pfuna swinene vanhu lava langutekaka ni ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha, ku fana na ti-drugs, byala, tinhlamba leswi swi endleka hikuva ku tirhisa swidzidziharisi swo tala swi va vuxaka lebyi tiyeke na mavabyi ya miehleketo. Ku kombisa swiyimo swa miehleketo leswi endlaka leswaku munhu a tirhisa swidzidziharisi. Vanhu vo tala va sungula ku tirhisa swidzidziharisi tanihi ndlela yo baleka ku karhateka, ku vilela, ku tshunguriwa kumbe ku twa ku ri ku hava nkoka. Ku dyondzisa vanhu leswaku ku titwa ku biha a swi fanelanga ku tshunguriwa hi swidzidziharisi. Ku pfuna ku lulamisa ku hambana ka swichayachayani na mianakanyo, ku nyika munhu ndlela yin'wana yo aka vutomi lebyi nga antswa.

Ku chayisana ka timovha eka magondzo lamakulu i mhaka leyi tshikeleleka ngopfu hikuva swi nga vangela ku lahlekeriwa hi vutomi ku vaviseka ni ku onhaka ka timovha. Swi nga vangiwa hi swivangelo swo hambanahambana leswi katsaka ku pfumaleka ka ku hlayisa, ku tshika milawu ya le magondzweni kumbe swiyimo swa mumu wa mahinga. Ku chayela hi rivilo leri tlulaka nawu vanhu vo tala va tshika ku hlayisa rivilo leri lavekaka va chayela hi rivilo lero leha swinene. Ku chayela u karhele vanhu va tala va chayela magondzo lamakulu hi nkarhi wo leha ku koxa matimba yo tala loko munhu a karhela a nga etlela a ri ekheleni kumbe a titimela a chayisa timovha tin'wana. U chayela u ri ehansi ka swidzavelo.

Switori leswi swi toloveleke mayelana ni vanhu lava lwisanaka ni ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha emugangeni swi tolovelekile ngopfu, naswona swi kombisa ndlela ya swiphiqo lexi xi khumbaka vutomi bya vona hi ndlela yo biha yona. A sunguli a tirhisa hikuva a languteke na swiphiqo emutini. Switori swo tala leswi vulavula hileswaku munhu u sungule ku tirhisa byala, timbangi kumbe ti-drugs loko a langutane na nhlomulo wa ndyangu. Ku tirhisa leswaku a rivala swiphiqo swa vutomi. U sungule ku ringeta ntsena a ku a rhandza ku rhandza swi kota ku tshika. Ku ni switori swo tala swa vanhu lava sungule ku tirhisa ku hi ku ringeta ntsena va anakanya leswaku a swi na khombo kambe endzhaku ka ku kumeka va ri ehansi ka tintshenge.

Swihoxo swa mirhi swi nga vanga khombo lerikulu, ngopfungopfu eka vavabyi lava nga na Dementia, hikuva va anakanya ngopfu naswona swi nga va tekela ku twisisa kumbe ku tsundzuka ndlela leyi mirhi yi faneleke ku tekiwa ha yona. Ku tirhisa sisiteme yo lulamisa mirhi, ku tirhisa bokisi ra mirhi ro hambanisa mirhi ya siku na siku, ku tirhisa thekinoloji, ku katsa ndyangu kumbe vatirhi va rihanyo. Swirho swa ndyangu swi fanele swi katsa swinene eka ku langutela ku tekiwa hi mirhi, ku dyondzisa kahle hi miri, ku kambisa miri nkarhi na nkarhi ku tirhisa leyi pfunaka eka Dementia.

Ku hlohlotela vanhu ku amukela ni ku landzelela vutshunguri bya mavabyi ya HIV and AIDS i mhaka ya nkoka swinene leswaku ku timeriwa vuvabyi ku sirheleliwa vutomi bya vanhu, ni ku hunguteriwa ku hangalaka ka vuvabyi lebyi. Ku nyika dyondzo leyi twalaka ni leyi nga ni mhaka. Ku lemukisa hi HIV and AIDS hi ku tirhisa tindzimi to ringana na rixaka, swivulavuri, swifananiso ni tindzima ta vutomi bya siku na siku. Ku sivela ku chava ni ku avanyisiwa, ku lwisana na hi ku nyika rungula leri lulameke ni ku pfuna vanhu ku vona leswaku HIV i vuvabyi lebyi nga lawuriwaka. Ku tiyisisa ku tiveka ka munhu ni nsirhelelo, ku endla leswaku vuxokoxoko bya vavabyi byi hlayiseka naswona ku va ni kurhula emoyeni leswaku vanhu va nga chavi ku lavisisa ku pima kumbe ku amukela vutshunguri.